Ndingafuna urhulumente andiphe umhlaba ongasemanzini apho ndizawuthi ndikwazi uthatha amanzi ndimane ndinkcenkceshela izityalo zam. Ndifune nabasebenzi, ndiqashe abasebenzi babe yi-two, five ukuze bamane bendincedisa. Qho xa ndingekhoyo, mhlawumbi kudingeke into ethile, ndikwazi uba bashiyeke besenza. Ndifumane irhalafu, zonke ii-tools zasento, zasefama. Ndifumane netrekta apho izawumane indiguqulele imihlaba, kungasetyenzwa ngamandla.

Ndicinga ukuba kungarayithi rhoqo ngemiqgibelo kumane kubizwa intlanganiso. Loo ntlanganiso ibalule abantu basetyhini, ingakumbi kuba ibafundise ukuba ukuqala kwabo iifama bangenza njani. Ibanike neento, nezixhobo abanothi bazisebenzise, ivule neeprogramu eziba khona apha kumaWhatsApp kuba kaloku uninzi lwabantu mhlawumbi alinophumelela kwimithingi. Likwazi ukuyibona into eyenziwayo elinothi liqale ngayo ifama yalo, uba angenza njani apha kuWhatsApp umzekelo, nakwii-messages kwabangenaye uWhatsApp, ndicinga uba zingarayithi.

Imicelimngeni edla ngoba khona ekufuyeni iinkukhu yingqela. Uqala uyafuna amantshontsho wakho asemancinci abethwe yingqele. Kuphinde futhi nezifo ezithi zifike umhlawumbe awukwazanga uthintela amantshontsho wakho laa uzawuqala uwafuya nokudinga ukutya kuba angatya ntoni like i-growing mash, yintoni imigrayo ukuze ukhulise amatakane wakho abe rayithi.

Ndicinga zinendima enkulu kuba zona zithi zikufundise ngeento ekuthiwa gama lesilungu zii-practicals apho uthi wenze izinto ngezandla xa ufunda. Apho uye ufumane ulwazi olukhulu kuba into uthi ufunda uyayenza, apho umntu anothi noba umhlawumbi akafumani umsebenzi for ukufundela le nto abeyifundela, akwazi uzenzela naye abe eziqalela eyakhe ifama.

Ndilikhethe kuba ndifuna ukunceda abalimi basebenzise izixhobo eziphucukileyo njengama-drones neekhompyutha ukulima ngcono. Eli candelo linceda ukwandisweni isivuno ukugcina ixesha kunye nokulwa nemozulu engatshintshwayo.

Xa kuthethwa ngolimo oluphilayo ndicinga ngokulima usebenzisa izinto zendalo kuphela, ungasebenzi amachiza okanye iikhemikhali. Kulima ngendlela ekhuselekileyo ebantwini kwizityalo nakwimozulu.

Okokuqala endinothi ndiqinisekise ngako ndingababonelela ngezixhobo zokhuseleko, ndibavumele abathethe ikhefu, ndibabhatale ngexesha nangendlela efanelekileyo. Ndibaqeqeshe ngendlela yokusebenza ekhuselekileyo, ekhuselekileyo, ndibabonelele ngamanzi acocekileyo nendawo ecocekileyo yokusebenza.

Ndiyakholelwa ukuba ukususwa kwezolimo ezikolweni kuyabathintela abafundi ekufundeni izakhono ezibalulekileyo. Ukuba ndandifundisiwe ezolimo ndingabe ndandikwazile ukuqala ifama yam kwangoko. Kufuneka ezolimo zibuyiselwe ukuze ulutsha lulwazi amathuba akulo msebenzi.

Njengomphathi wefama ndifaka isivuno sam kwi-inshorensi ukuze ndizikhusele xa kusenzeka iingozi ezifana nembalela okanye izifo. Ayisisosithuba sokuthatha inxaxheba emngciphekweni omkhulu ngoko i-inshorensi indinceda ndingalahlekelwa yimali endiyityalileyo.

Imifino elungileyo ekuveliseni entwasahlobo yitamati, ipepile, iminqatha kunye netyhukhamba. Le mifino iyakhula kakhulu eshushu.

Oku kuya kubanceda bafumane umsebenzi, bavelise ukutya kwaye baphile ngcono. Ngale ndlela uqoqosho luya kuphucuka kwaye ubomi babantu buya kuba ngcono.

Ndiza kugcina inyama ipholile, ndiyipakishe kakuhle, ndiyithengise ngokukhawuleza kwaye ndinike amaxabiso aphantsi ukuze ingaboli.

Inyama esemkhenkceni iyakwazi ukubekeka for kwelinye ixa elizayo. Isoloko irayithi, ingakhawulezi umoshakala ukwenzele nangenye imini xa ndifuna uphinde nditye ndikwazi uyitya, ndikwazi uyithengisa kananjalo.

Ukunkonkxa iimbotyi kunceda ukugcina zihlale zintsha ixesha elide kwaye kulula ukuzigcina nokuzisebenzisa.

Kukunqongophala kwengca apho uyowufumana, uyofumanisa kunto, kubalele amanzi engekho, apho izifo zawuthi zithande zibe khona, apho ukwazi ukwazi uzithintela leegusha zakho.

Ndingawuvuza umhlaba phambi kokuba ndiqale ndilime. Ndiwuvunduze, ndifake umgquba. Nomgquba lowo ungabi mnintsi kakhulu. Ndiwugalele ndiwuthi ngamanzanyana, ndiwugalele amanzi kwenzele uba kulaa mgquba wonke udibane nomhlaba. Mna ndithathe nomgquba wento, weehagu ndiyowujula kuwo, kuloo mhlaba kwenzele uze utyebe. Ndiwulinda nje iintsukwana eziyi-two, three, four, ndiwuthathe bese ndiqalisa ulima ke.

Okokuqala ndingalima itumato. Itumato yona iyakwazi ukuphila, ichume kutshisa ilanga. Ndilime umnqatha netyhukhamba, zona zinto zikwaziyo ukunyamezela ilanga. Zizawumane zinyamezela ke ndimane ndigalela amanzi kancinci kancinci ngaloo mini, ode zibe rayithi.